Motshameko wa go tlola-tlola mogala o tshamekiwa ke setlhopha sa batho mme ba fola line, ba babedi bone ba tshwara mogala ka fa leka fa mme ba ba o iteye go ya kwa godimo le ko tlase. Mme mongwe o mongwe fela kapa babedi ba tsena mo mogaleng ba nne ba tlole, mme ba ira gore o seke o a ba haka gore ba wele fa fatshe.

Bana fa tshameka ba tshwanetse ba itse e fela gore ga ba tshwanela go lwa mme ba tshameke sentle le ba bangwe. Bagolo ga se gantsi ba ka tshameka le bana. Ee go a kgonega gore ba ka tshameka le bana, mme gantsi rona re le bagolo re nna very cautious re be re sa enjoy-e game. Mme bana fa ba le nosi ba kgona go ira go nna so free and ire se ba se ratang se ba se enjoy-ang.

Nna ke rata kgwele ya maoto le tennis gonne kwa sekolong re ne re na le kwa re tshamekela tennis, mme e ne e thusa le go katisa mmele le gore o kgone go nna fit. Jaanong tennis e ira gore mmele o otlhe o a bereka ke ka moo ke ratang yone. Kgwele ya dinao ke fela gore re gotse re ntse re lebelela jaanong ke ka moo o le yona ke e ratang.

Go botlhokwa gore motho a nne a tsaye karolo mo metshamekong yo yotlhe whether ke e-sports kapo ke the physical one, mme bothata fela ba e-sport ke gore ga o tswe o ye go kopana le batho o kgone gore le mmele wa gago o sidilege. Matlho a strain-ega, tlhaloganyo e feleletsa e sa bereke ka gore o focus-itse fela mo selong se le sengwe fela. Mme go botlhokwa gore o iphe nako e leng gore o ipolelela gore I dedicate this time for nako ya e-sport and then go nne le nako e e leng gore ke ya fo gae, go nne le nako e leng gore o a tswa o a go kopana le batho o kgone gore o ithute dilo tse dingwe outside of the internet.

Metshameko e botlhokwa thata mo bašweng mo sekolong e a thusa gore your mind e nna so opened and then o nna refreshed ga o sena go tshameka metshameko, mme ga e selo se e leng gore se tshwanetse se patelediwe they just need to encourage and give them different types e se ka ya nna fela gore ke certain sports because not everyone of us ba rata a certain thing. So if go na le diversity ya di-sports then that's when mo e leng gore we get encouraged and then by seeing others doing well and ba performer sentle mo go tsone, it will encourage bašwa gore batswelele le bone ba tsene mo di mo di all these sports activities.

Nka tlhopha Lucas Radebe how he carries himself on the pitch and then off the pitch and how he aligns with certain family values. So it's easy gore o align-e le dilo tsa di dirang o ipeye mo ditlhakong tsa gagwe, jaaka o re go nna easy gore o kgone gore o lebelele ka mokgwa dirang dilo o be o batla go di implement-a mo botshelong jwa gago. Even after retirement he is still a power house so that's why I choose him..